Ndhawu leyi ndzi nga yaka ka yona i Japan hikwalaho ka yini ndzi hlawula Japan hileswaku Japan yi ndhavuko wa khale swinene lowu hlanganaka kahle ni vutomi bya manguva lawa ndzi ta rhandza ku vona timpele ya and naswona Japan thekinoloji ya kona yi va yi ri henhla yi va yi ri mahlweni swinene hi michini ya le henhla ku fana na trains ya xihatla tihotela ta automations yi hlanganisa kahle ntumbuluko wa khale ni thekinoloji ya manguva lawa. Swakudya swa Japan ku fana na sushi, ramen na swi dyiwa emisaveni hinkwayo ndzi ta tsakela ku dya swakudya leswi hi ndlela ya masungulo naswona Japan i tiko rin'wanyani ra matiko ya ku hlayiseka swinene emisaveni lavo tshama wo hlonipheka ku basile ngopfu naswona va hanya hi milawu swi ndzi nyika ku tshemba loko ndzi tshama kona nkarhi wo wo leha ni mhaka wa ntumbuluko.

Swivutiso swinharhu leswi a ndzi ta vutisa hi leswi landzelaka, xo sungula xana i yini leswi swi nga swa nkoka ngopfu leswi mi faneleke mi swi hlaya loko mi karhi mi aka rivala ra swihahampfhuka. Xa vumbirhi, xana mi langutene ni swiphiqo swihi leswi tikaka ngopfu loko mi ri ku akeni ka rivala naswona mi swi lulamisile njhani. Xa vunharhu xana ntirho lowu dyondzisa njhani leswaku munhu a va ni vutshila byo tika ni ku tirha hi ntirhisano.

Ina ndzi tshame ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka ndzi fikile erivaleni ro sungula hi nkarhi wa nimixo swinene rivala a ri ve rikulu ri tele hi vanhu va muxaka yo hambana ku ri na ku tshama ku va na ku fambafamba ni tindhawu to tala to xavela ni to dya. Ndzi yimile exirhendevutanini xo kambela ndzi nyiketa thikithi ni pasi ya mina endzhaku ka kona ndzi fambile ndzi ya eka ndhawu yo kambela swilo laha ndzi nga kambeli leswaku a ndzi na swilo swo ka swi nga se swi nga hlayisekanga endzhaku ka sweswo ndzi tshamisile i ndhawu ya ku rindza ku fikeleriwa nkarhi wa ku nghena endzeni ka xihahampfhuka wu fika. Ndzi vone swilo swo tala swinene swo tsakisa xifaniso xa xihahampfhuka leswi a ni swi vona na vanhu lava va vuyela ematikweni yo hambanahambana loko ndzi nghenile ndzi tshamile endzeni ka xihahampfhuka ndzi boha vuhlalu kutani xihahampfhuka xi sungula ku haha a swi tsakisa ku twa kusuka ka xona ni ku languta misava yi dzika ehenhla.

Leswi swi nga vanga ku lahlekeriwa hi ku tshembeka loko swihahampfhuka swi hlwela kumbe swi ya mahlweni swa ha hlwela vatirhi ni vaxavisi va ta sungula ku ala ku tirhisa swihahampfhuka leswi kumbe bindzu ro karhi. Switandzhaku swa kona i ku lahlekeriwa hi vatirhi kumbe tikhasimende naswona ku lahlekeriwa hi ku tshembeka ka bindzu emarhavini ya misava.

Leswi u nga swi endlaka leswaku u nga borheki u nga etlela vusiku bya mpfhuka leswaku ku borheka ku nga vangiwa hi ku karhala ka miri u fika erivaleni hi nkarhi leswaku u nga rhurheki hi ku karhatiwa hi ku hatima naswona u nga ambala swiambalo leswi tsakisaka leswi ka ka swi nga khomeki ngopfu ngopfungopfu loko mpfhuka wu tekeli nkarhi wo leha. U fanele u teka jacket kumbe swichayiwa hikuva a ku titimela swinene endzeni ka xihahampfhuka naswona loko u tshama nkarhi wo leha miri wa karhala u tlhela u suka u fambafamba endzeni ka xihahampfhuka naswona u nga tirhisa swin'wanyana swo wisisa miehleketo u nga hlaya tibuku ku yingisela mpfumawulo kumbe u hlalela filimi leyi u kumeke eka xikimi xa vafambi naswona u nga dzika mbilu u tirha ku humesa stress u dyondza ku ri ya moya hi ku enta ni ku humesa hi ku nonoka.

Leswi swi tiyisa u kulaka ka bindzu kumbe ku ndlandlamuka hikuva loko vanhu va karhi va xava u ta va karhi va endla mali kwalaya ka business.

Vukorhokeri bya nwabindzu endhawini ya ka hina byi tshembekile hi xiphemu kambe byi ni ku hlwela kumbe ku tsana eka tindhawu tin'wanyana. E leswi nga tshembeka hi swona hi leswi ku tshama ku ri ni swakudya eswitorini kumbe eka ti-storage room mabindzu man'wani ya le tindhawini ta ka hina va tirhisa vavanuna va le kaya leswi pfunaka hi mitirho eswitolo ti saluni na ti hardware swi pfulekile hi nkarhi lowu faneleke. Leswi swi ka riki swi nga tshembekiki hi leswi mabindzu man'wanyani ya hlwela ku endla swilo hi nkarhi na ku lulamisa swilo ku hela ka mpahla yo hlawuleka nkarhi na nkarhi vukorhokeri bya bya ti-digital ku fana na tiinthanete na ti-app bya hlwela ku tirha kahle.

Leswi swi khumba vakhandziyi hikuva vo tala a va holi mali yo tala, mali ya kona yo yo helela endleleni.

Swi nga ndzi khumba swinene, hikuva na mina ndzi va ndzi tirhisa swona ku va ndzi famba ndzi ya etindhawini.

Leswi swi endliwa hi ku tlakuka ka ka gazalo. Leswi endla leswaku ti-price ta ta ku khwela mabazi ti tlakuka swinene.

Leswi swi endliwa ngopfu hi ku durha kumbe ku yirisiwa ka madurhelo ya oyili.

A ndzi ta n'wi xeweta kutani ndzi vutisa leswaku ri u lava ku pfuniwa hi yini.

Leswi swi nga va susumeta leswaku ri va ti dyondzisa ku hlayisa rihanyo ra vona.

Leswi swa olova naswona swi seyivha mali eka wena.

I xikhadana lexi xi va ku xi khomile mahungu kumbe information-i ya munhu.

Ina a ndzi ta ri tirhisa, leswi a swi ta ndzi pfuna ku va ndzi va ndzi seyivha mali ya mina hi ku va ndzi nga hakeli siku na siku.

Mintlhlonthlo leyi va hlanganaka na yona, i ku va ti-price ta kona ti va ti ri hansi. No va ti no va ti enela.

A ndzi ta ti dyondzisa ku vulavula na vona na ku va ndzi tiyisa hansi tanihi muchayeri. Na ku va munhu loyi ni ni tirhelaka na vanhu.

Leswiwani i ku va swi pfuna ku va swi sivela tinghozi emapatwini. Ku va va rhanga va lateriwa swi endla leswaku muchayeri a rhanga a kuma nkarhi wo wisa.

A ndzi ta tirhisana na vona kahle tanihiloko ndzi ri entirhweni.

I ku va minkarhi yin'wani va nga hakeriwi hi nkarhi, naswona va tirha na vatirhi vo hambanahambana.

A ndzi nga a a nga ta titwa kahle hikuva ntirho wa mina i wa nkoka swinene. Ku va ndzi leta entirhweni swi nga vanga madzolonga man'wana.

Hikuva va nga kumi mali yo tala, ende naswona ntirho lowu va tirhaka wona wu va wu tika swinene. Hikuva ku tirha hi vanhu hi swo vava.

Ndzi kombela ku khomeriwa, ndzi hlwerile ku fika entirhweni hikwalaho a ku ri na xitereko xa mabazi.

Leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va tsandzeka ku ya entirhweni kumbe eswikolweni, kumbe ku famba va ya lomu va fanekele va ya kona. Hikuva swo famba swi va swi nga ri ku tirheni hi nkarhi wolowo.

Khadi leriwani wa wa ri teka ivi u hakela hi n'hweti. Loko u khandziya a wu hakeli, u hakela ntsena hi n'hweti.

I ku va vafambi na vachayeri va famba hi ku xiyaxiya. Vachayeri va finekele va landzelerisa milawu ya le patwini, no xiyaxiya tisayini leti va ku ti vekiwile.

Hikuva ndzi va ndzi jahile na ku va ndzi hleketile hi ntirho wa mina. Swo hlayela mali hi leswi nga ta ndzi karhata kumbe ku ndzi karharisa siku ro ho sungula.

Xewani. Ndzi ta kombela mi ndzi khomela swinene. Ndzi nge koti ku fika namuntlha entirhweni. Ndzi vile ndzi poncela hi vhilwa loko ndzi ri endleleni, kasi loko na ha yimile na ha lunghisa vhilwa ku ve ku fika movha yin'wanyana yi fika yi tlumba movha ya mina. So swi nga leswi a ndzi nge koti ku fika entirhweni.

Hawa ku va ku ri na ku hambana. Xona xi va xi hlayisekile hikuva a ku na tinghozi eka xitimela ku fana na le na le mapatwini.

Bolt i muxaka wa pulatifomo leyi tirhaka ngopfu hi app ya cellphone, naswona yi tirha eka eka matiko yo tala ku katsa na Afrika-Dzonga. Yi sungule tanihi e-hailing app yo fana na Uber, kambe sweswi yi antswisa vukorhokeri bya yona. Leswi Bolt-i yi nga na swona, i app ya ya ya ku hahela leyi pfumelelaka ku vitana movha hi smartphone loko u lava ku famba.

I ku va ku twananiwa leswaku ri hinkwenu mi fanekele mi hakela mali yo ringana. Hikuva yi va yi pimele munhu wun'we hi nkarhi wolowo.

Lexi ndzi nga vilerisiwa hi xona, yi tekile nkarhi ku fika. Naswona ndzi hakerile mali yo tala ngopfu ku tlula loko ndzi ta va ndzi ndzi tirhisile tithekisi kumbe bazi.

Ina ndza ri seketela. Hikuva vanhu vo tala va lahlekeriwa hi vutomi, kumbe van'wanyani va dirayivhi kumbe vachayeri va ti-Uber va tshembekanga. Loko va fika xikarhi va fika va ku tekela swilo swa wena kumbe nhundzu ya wena.

Swihahampfhuka leswikulu swo fana ni Airbus A three eighty, swi va na vortex-i leswi tikaka swinene hikuva swi tlakusa se moya wo tala loko swi tlakuka. Leswi swi endla leswaku swihahampfhuka leswitsongo leswi landzelaka, swi kota ku titwa swi ri ekhombyeni loko swi nga hlayisi ndhawu leyi faneleke.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku ku nga tlakusiwa mali yo hakela ya mabazi lembe ni lembe. Swivangelo i ku va ku tlakuka ka mafurha kumbe inflation, ku lulamisiwa ka mabazi na miholo ya vatirhi. Loko loko mali yo hakela yi nga tlakusiwi mabazi ya nga ha boheka ku tirha hi khombo.

Ndzi vona swi antswa ku thoriwa vanhu lavakulu. Hikuva hi vona va tivaka vuhlayiseki bya vana ni vuhlayiseki bya mapatu.

U fanele ku vika ku yiveriwa hi nkarhi. Fika ekaya kumbe eka commission ya maphorisa u va byela leswi humeleleke. U tlhela u nyika vuxokoxoko hinkwabyo bya kona. Ku nga va ndhawu leyi leswi humeleleke, nkarhi, ni leswi u swi voneke.

Ndzi nga famba hi le tlhelo ka patu kumbe emakumu ka patu leswaku ndzi nga chayisiwi hi timovha.

Ndzi nga hlawula My Boet loko ndzi rhandza ku chela mali leyitsongo, naswona ndzi lava ndlela yo kongoma exikarhi ka Mpumalanga na Gauteng. Yi olovile naswona yi tirhisiwa ngopfu hi vanhu va muganga.

A nga n'wi nyika mali yo hakela bazi, naswona a nga n'wi nyiketa yin'wanyana tlhelo yo kota ku xava swakudya hi ndlela.

Kokwana loko u lava ku xava thikithi ra bazi inthanete, u fanele u nghena eka website ya khampani. Loko u tirhisa Intercape kumbe My Boet, u fanele u nghena eka website ya vona u tirhisa riqingho ra wena ro nghena eka inthanete. Tablet kumbe khumpyuta.

Ina swi hlayisekile swinene, hikuva yi va yi nga fambi hi rivilo ra le henhla ngopfu. Naswona va va va chayela hi vuxiyaxiya.

Ndzi nga ti nyika nkarhi wa mina wo wisa ku va ndzi tlela, ku ku ku va ni nga ze ndzi sungula ni ku chayela. Naswona ndzi nga famba hi ku wisa endleleni, ndzi nga nghena emavhengeleni kumbe e-garage.

I ku va vanhu va landzelerisa milawu ya ndlela, naswona va nga fambi hi rivilo ra le henhla. Naswona va fanele va va ni vuxiyaxiya endleleni loko va karhi va famba.

Ku nga thoriwa vatirhi va ti rindza, ni ku va ku vekiwa nkarhi lowu ti fanekele ti vuya hi wona.

Yi khoma tikhasimende kahle, na ku va yi va chayela hi ndlela ya kahle no va yi va fikisa hi nkarhi lowu va yaka kona. No va mali leyi va yi hakeleke yi va yi ringanerile.

Ndzi nga tirhisa My Boet-i hikuva yi tirhisiwa ngopfu hi vaaki va va le mugangeni.

Netiweke leyi ni yi tirhiseke i MTN. Yi ve kahle ngopfu hikuva ndzi kote ku hatlisa ndzi kota ku xava.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva leswi swi swi olovela vakhandziyi ku xava kusuhi, kungari ku nghena ndzeni nga mavhengele hikuva swi va swi dya nkarhi.

Swi fanerile hikuva vanhu hinkwavo va fanele ku hakela mali yo ringana. Hikuva bazi na yona yi fanele yi hakela, na vatirhi va faneleke va hakeriwa.

I My Boet hikuva ya hatlisa naswona yi yi landzelela swilandzelelo swa ti-customer. Naswona yi endla swilo hi nkarhi.

Swin'wana swa swona hileswaku van'wanyana va va va tirha va nga tshembekanga emintirhweni. Va va va ri na vukanganyisi hikuva mali ya kona leyi va khandziyisaka lavo lavo tala vo hundza, yi tirhisiwa ngopfu hi vona.

Ndzi yimisiwile hi maphorisa ya ndlela, naswona va ndzi va ndzi sindzisile ku humesa mali leswaku ndzi va nyika swi nga ri nawini.

Swivilelo leswi hi nga na swona tanihi vakhandziyi, hileswaku vachayeri va rhwala vanhu vo tala ku tlurisa mpimo. Leswi endlaka leswaku ku nga ha ri na vulawuleki endzeni ka taxi.

A hi ndlela leyinene naswona a va a va tirhi hi ku tshembeka. Hikuva a va fanele va landzelerisa milawu ya vona.

Hikuva va tshama va ri rivilweni, naswona a va chayeli hikuva va karhi va xiyaxiya vakhandziyi kumbe ti-customer.

Muhlonipheki ndza swi tiva leswaku ndzi tlurile nawu, kambe ndzi hlanganile na khombo. Ndzi ni muvabyi loyi a vabyaka swinene, ndzi fanele ku n'wi tsutsumisela xibedhlele. A ndzi kombela ku n'wi hundzisa.

A ndzi ehlekete leswaku hi nga hamba hi hi tirhisa movha wa mina ku ta entirhweni. Leswi swi nga olova ku va mi ti hlayisela mali ya n'wina, no va mi hatla mi fika hi nkarhi.

A ndzi kombela u susa movha ya wena hikuva laha u nga paka kona ku tshama ya mina.